Seaparo sena sa moetlo ke seaparo se setle haholo ebile le ha sa ngolwa hore na ke sa moetlo o feng fela se setle ebile ha o se apere o ikgantsha le ka sona se etsa le hore batho ba bangata ba bone hore ha e le hantle hantle wena o le motho o rata setso sa heno ebile o se tsamaisa ka tsela efeng.

Ee, mokgotsi wa ka ke hopola ha ke lo ntsha lobola for ngwanana yane e ke mo kgethileng hei ka tsatsi leo motswalle wa ka hone ho le hotle hona hona hona ho makatsang ebile le nyatsi eo e ke e kgethileng helek! ona le motle haholo ho fetisisa a nkgahlile a nrata ke mo rata hele! hono le monate motswalla kannete o jwetsa nnete ena ya haesale.

Haholoholo ntho e ke e ratang ya kabelano ya lefatshe mahareng a lelapa ke hore baholo le kgotsi motseng oo ke dulang hona ra utlwana ka puo ebile le rakgosi wa tseba hore lelapeng lena ha hona dintwa ha hona dikgohla-kgohla ha hona letho leo le ka sitisang hore o se ka ba le kopanelo ya lefatshe kgotsa yona kabelano ya lefatshe.

Ke bona ho le molemo haholo hore batho ba ba nang le dikolo tsa lebollo ba fumane mangolo ho hlaha university hoba mehleng ya hona jwale tje lebollo la hona jwale ha le sa tshwana le lane la mehleng ya kgale. Hona jwale tjena ngwana ha ile lebollong a ka kgutla phela kgotsa aka kgutla shwele hoba ntho tse ba di etsang moo lebollo ha di tsebahale hore na ke tsa mofuta ofeng e tswe ha ba tsebe le hore na motho eo a ba kentseng sekolo sa lebollo o na le mangolo na ebile bo sehloho haholo ba batla le tjhelete e ngata lebollo.

Ke nahana bohlokwa ba ho etsa jwalo ke hore ha e le hantle hantle mosotho o abelwa kobo e leng ho bontsha setso sa hae.

Ee, mehleng ya pele pele ana bahlolohadi le dikgutsana ba ne ba hlokomelwa ke batho ba motse kaofela. Empa ha jwale sena ha sa etsahalang hoba jwale bahlolohadi le dikgutsana tsa mehleng ya hona jwale e se le batho ba ikgantshang ebile ba ipona eka ba betere ho feta batho ba bang. Ke ka hoo ho sa hlolweng ho hona le tsela ya mofuta oo ya hore ba ka thuswa ke batho kaofela ba motse.

Moetlo wa basadi wa ho feta ke moetlo e kang wa lebollo jwalo ka wa bontate feela bontate bona moetlo wa bona ba o bitsa lebollo ba bomme ba o bitsa ho feta. Ke ka hoo e sa tshwaneng feela motho wa ntate ha tshwanela ho ya moetlong wa basadi wa ho feta e tswe le motho wa mme ha tshwanela ho ya moetlong wa bontate wa lebollo.